Diaparo tsa setso tsa ba-Tswana mme jaanong re apara diaparo go tshwana le batho ba kwa Amerika a ga re sa apara masela.

Ee, ka gonne mesese ya setso e ka diriwa gore o ka e setaela gore e tsamaisane le meletlo eo.

Ke wa ma-Zulu ka gonne o tsamaisana le setso sa bona mme ba apara sentle o tlhagisa mebala ya culture ya bone kgotsa tradition.

Nnyaa, ka gonne botsotsi bo bontsi mo matsatsing a kajeno mme ga ba dumele bomme ba apara diaparo tse jwalo maar ba ikgethela gore ba apare jwang.

Fashion-e di golagana le go itlhamela ke bontsha setso sa motho ka gonne di bua ka setso le boleng jwa setšhaba setso le ditumelo di apara kgotsa dikgolagano dingwe di a apeiwa fa go na le meletlo, mokoti kgotsa dikgato tsa botshelo go bontsha tlotlo mo ditumelong tsa setso.

Mme o nyetsweng o tshwanetse go apara mosese o motelele o tswalang maoto a gagwe a otlhe.

Diaparo tsa setso tsa Setswana gantsi a diriwa ka cotten, ball le ka dinako dingwe letlalo la diphologolo dintlha tse di dirilweng ka tsone di kgethwa ka gonne di itumedisa di gas itse mme di lekanelang maina a bosa yone ya moletsatsing le le le rebotse wool ya mo mabitleng e le letlalo la diphologolo bakeng sa meletlo e e kgethegileng.

Kamano magareng ga setso le diaparo tsa basadi e nonofileka gonne diaparo di bontsha bo setso seabe sa mosadi mo setšhabeng dikgwele tsa setso di golagana le ditlhare tshelo di bontsha boleng jwa setso boemo jwa lenyalo le tshwanelo mo meletlong.

Ke akanya gore diaparo tsa setso di ka tswelela di tsamaya mmogo le fashion-e ya . Batsomj ba diaparo ga di ba kopanya lesela la setso, mebala kgotsa mekgwa ya se ba dira diaparo tse di tlotlang setso mme di ntse di le .

Setso se se farologaneng se ama diaparo tsa basadi ka go bopa mekgwa, lesela, mebala le ditlhare tshelo go ya ka setso sa le for bosa le melao ya setšhaba. Seabe sa diaparo tsa setso mo go bolokeng setso jwa setso e thusa basadi go bontsha metswedi ya bona le setšhaba sa bone. Go fetsa setso, go apara diaparo tsa setso mo meletlong go ruta ditlhopha tse dingwe .

Ee, go tshwana thata ka gonne botshelo jwa se bo kgothaletsa bo ditlhomamiso pharologanyo le teka-tekano batho gompieno ba bolwetse go leka mokgwa le go iponela ka tsela e e sa kgatlhege melao ya setso ya bone.

Ditiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa setšhaba le maemo a itsholelo ya amana diaparo le jwa basadi ka tsela tse dintsi tsa batho kgotsa dikgato tsa dipolotiki di amile diaparo tse di motlhofo le tse di gaisang le mekgwa ya moriri. Diphetogo tsa setšhaba go oketsa ga basadi mo thutong le mo tirong go tlhotlheletsa diaparo tse di motlhofo tse di-professional-e le mekgwa ya .

Ba tsenya mebala ya setso gore e tsamaisane le fashion-e ya segompieno.

Go tse di apesiwang mo meletlong di fetotse ke mekgwa ya ka bogolo jo bo mokhutswane kgotsa go kopangwa le masela a mašwa go di fashion-e ya letsatsi le letsatsi.